Ukuba neinshorensi yokufumana unyango i-medical aid kuyanceda kakhulu ekufikeleleni konyango olukhawulezayo nolungcono, ngakumbi kwizibhedlele zabucala. I-medical aid ihlawula iindleko ezininzi zonyango ezifana neepilisi, utyando nezinye iinkonzo zempilo and incedisa ekugcineni imali yosapho. Ukubakho kwe-medical aid kwenza abantu bazole ngengqondo bayazi uba bazofumana uncedo ngexesha, futhi i-medical aid ibonelela ngovavanyo lwempilo rhoqo olunceda ukuthintela izifo. Lilonke i-medical aid yindlela ebalulekileyo yokuphucula umgangatho wobomi nokukhusela usapho lwakho.

Andicingi uba amaziko emfundo kufuneka amkele kuphela iintlawulo zale mihla. Abazali abaninzi, ingakumbi abangathathi ntweni okanye abasuka emaphandleni basaxhomekeke kwiintlawulo zesandla ngenxa yokungabi nayo i-intanethi okanye iiakhawunti zasebhankini. Ukunika iindlela ezahlukeneyo zokuhlawula kwenza kube lula kubo bonke abantu ukuhlawula kwaye kuphucula uthethathethwano phakathi kwabazali namaziko emfundo. Ngoko ke zombini iindlela zintle kwaye funeka zamkelwe.

I-UIF ingumsebenzi wombutho ukunceda abasebenzi xa bengasenamsebenzi okanye behlaselwe ziziganeko ezifana nokugula. Le mali iye itsalwe kwintlawulo, kwintlawulo yomntu ukuze xa, xa kukhona into , xa kwenzeke isehlo esingalindelekanga umntu akwazi ukufumana uncedomali lokuncedisa. Lilonke i-UIF ibalulekile ngendlela yokhuseleko lwabasebenzi. Incedisa umntu xa esengasakwazi ukusebenza okanye xa engasebenzi efumane loo ngxaki anayo okanye ephelelwe ngumsebenzi ubana kube khona imali ayifumanayo.

Mntanam, ndiyazidla ngawe ngokuba ufumene umsebenzi, kodwa ngaphambi kokuba uvule ityala kwivenkile yempahla kungcono uqale ufunde ukonga imali. Uyabona xa uvula ityala unokufumana impahla ngoku, kodwa ke uza kuzihlawula emva koko uhlawule kunye nenzala yazo. Ukuba awuyilawuli kakuhle imali yakho ungazifumana usiva uxinzelelo kwimali. Ukonga kukufundisa ukuzimela nokulungiselela ikusasa. Uyabo xa sowuqhelene nokugcina imali uza kubanako ukwenza izigqibo ezingcono ngemali.

Mhlobam, uba unengxaki yokulawula imali yetyala zama ukwenza isicwangcisomali ukuze wazi apho imali yakho ihamba khona. Uyaye uthenga izinto ozifunayo kuphela ozidingayo kwaye usebenzise umda ocacileyo kumatyala. Hlawula amatyala akho ukuze ungazibeki emngciphekweni wokuba namatyala akhule kakhulu yaye uzame ukonga imali kancinci. Loo nto inokunceda ukunciphisa ukuthembeleka kwityala. Uyabona kanjalo uzokwazi ukulawula imali yakho ngcono kwaye uphile ngaphandle koxinzelelo lwemali. Ungathengi izinto ozifunayo rather uthenge izinto ozidingayo.

Ukuqinisekisa inkampani yabangcwabi phambi kokuba uthenge i-inshorensi yomngcwabo kukunceda ekuqinisekiseni ukuba inkampani ithembekile yaye iyanikezela ngeenkonzo ezifanelekileyo kwaye iyakwazi ukugcina imali yakho ngokukhuselekileyo. Ikwanceda ukuthintela inkohlakalo kunye nokukhusela isixa semali oyityalayo, nokujonga into yobana bayayibhatala na imali yakho xa sowufikelwe seso sehlo.

Ukuqashisa ngenye yezindlu zakho kuvumela ubana ufumane, ube nemali engenayo rhoqo evela kulo mntu omqeshisileyo. Le, le mali ingakuncedisa ukuhlawula iindleko ezifana ne-mortgage okanye intlawulo yombane okanye ikuncedise ekugcineni yemali. Ngale ndlela izindlu ezingasebenzisiyo, ezingasebenziyo ziyakwazi uba zibe ngumthombo wengeniso.